Ee, le nna ke motho a ileng a kena stokvel-eng. Stockvel-eng sa rona rene re ntsha di-two-fifty ka kgwedi. Mme tjhelete eno ne re kadimisa bathong ele tjhelete ya pokola, e kgutle se e tswetse. Ntho eo ene e re thusa haholo hoba re qadile ka kgwedi ya Pherekgong, mme re arola tjhelete ka Tshitwe. Ka Tshitwe, ne rena le tjhelete e ngata haholo. Ka hoo motho a le mong o ile a qetelletse a fumane ten thousand.

Kgwebo ya bo matjhonisa e teng e molaong, ebilane e teng e seng molaong. Mmuso ha hona ntho o ka e etsang ka taba eo hobane motho ha a qobelle motho hore a tle a tlo kadima tjhelete ho yena. Motho ke yena a ikelang ho matjhonisa a lo kadima tjhelete ho matjhonisa.

Di-medical aid di thusa ka hore o dule o le hantle, o phetse hantle. Mme hang feela o ikutlwa hore ha o hantle kapa o ya kulanyana, ona le tokelo ya ho ya chemist-ing kapa sepetleleng sefeng kapa sefeng sa private. Mme o fumantshwe thuso, ha o tlo lefa letho hobane o lefa medical aid ka kgwedi. Medical aid yona e ya thusa, empa e ya tabola ka pokothong hobane ba hula tjhelete e ngata empa tjhelete ya hao ha e yele mahala. Hoba ha o hloka thuso .

Tjhe, nna ka koduwa eo ha e soka e nhlahella. Hobane nna le ba lelapa la ka, rena le yona insurance mme batho re ba kentse insurance-eng moo. Kaofela ba lelapa bao ba re sileng rene re ba kentse ka hara insurance. Mme le nako e re tlametseng re e eme, ne se e fetile. Ka hoo, insurance e la kgona ho re thusa ka tsa lepato kamora hore ba re siye bophelong.

Dumela le kae? Ha o batla ho patala ka mohala, o ka kgona ho patala ka tsela e latelang. Fana ka account number eo o batlang ho e patala, mme o fane le ka tjhelete eo o tlo e patala, o fane le ka reference e tla sebediswa.

Ke qetetse kgale ho banka internet-eng. Hane ke qetela ho banka internet-eng, kene ke tlosa tjhelete ka account-eng ya ka, mme ke isa ka account-eng ya motswadi wa ka.

Ba njwetsitse hore ba ke se kgone ho nthusa hobane nako e tlametseng ke e eme leso ka e fela. Mme ka hoo ba ke se kgone ho nthusa, thepa ya ka se e senyehile for mahala tje.

Ke hula ka thata, ke hula ka thata empa hee ke ntho e seng ke e tlwaetse ebile ke ntho e ke itukiseditseng yona ho tloha kgale. Ha ke sena tjhelete e lekaneng, ke leka ka hohle-hohle ho sebedisa tjhelete eo e teng ho balehela ho lo etsa dikoloto hoba dikoloto tseo di tlo kgutla di phethe hape di hule tjhelete. Ka mokgwa oo eke etsang ka teng, ke bona ke kgona ho beha tjhelete.

Ha mosebetsi hona le tjhelete o hulelwang yona hothwe e behetswe hao penshela. Mme tjhelete eo ke yona tjhelete o tlatla oe fumana ha se o sa sebetse. Mme lebaka le etsang hore tjhelete eo e nne e hulwe, ke hore tjhelete eo e tlo kgona ho o thusa ha se o le phomolong, o se o sa sebetse. Ke yona tjhelete eo e tlatla eo phidisa.

Hello? Ke a utlwa, ke a utlwa. Mme ne ke hloka ho nka sekoloto sekalo ka ten thousand. Mme ke kopa ebe sekoloto sa nako e kgutshwanyane haholo. Ha re re, kgwedi tse tharo. Ke tla be se ke se patetse ka kgwedi tse tharo.

Kgaohana le bo matjhonisa, se ke wa ya ho bo matjhonisa. Bo matjhonisa ha ba ya loka. Ha o sena tjhelete, tsamaya o lo buisana le banka mme ha o fihla bankeng, o ba hlalosetse maemo a hao. Mme o ba kope hore ba o adime tjhelete eo tlabe oe hloka. Mme le dumellane ka hore tjhelete eo o tla e patala jwang? Ka mora nako e kae?